Ngingeke ngisho ukuthi kasikho isidingo sokuyisa ingane emtholampilo ngoba kuyake kushiyane izifo, kungenzeka uthi uyayisa ingane emtholampilo utholukuthi emtholampilo usizo ayizukuluthola. Ngesimo sokuthi bazothi uma bebheka abahlengikazi okanye odokotela, bebone ukuthi akunasifo esithile esikhona, ngaleso sikhathi-ke ingane iyake ifuneke ukuthi ibhekane ngqo nomelaphi wendabuko. Okuwuyena okwazi ukubona ezinye zezifo engasizo lezi eyijwayelekile noma izifo ezisuke zifakwe abathile noma eyisuke zingene ngobuthakathi.

Kwakuwubunzima obukhulu umuntu engimthandayo izinhlungu zimbhuqabhuqa zidlala ngaye, ngoba sasinethemba ukuthi imithi ayeyitholile izokwazi ukuthi imsize ube khona umehluko azizwe engcono naye iminjunju yobuhlungu idambe. Kodwa-ke lokho akuzange kuze kwenzeke njengokucabanga futhi njengokufisa kwethu, okuyilapha engakaqala khona ukunothisa khona, ukuthi izinto kazihambi kahle ubuhlungu ngathi sebumawala kunakuqala. Ingoba wayelokhu ekhale njalo ngokungazizwa kahle, kanti-ke futhi sagcina sesiqaphela futhi nokuthi ungathithi sekukhona nokunye okuthile okungajwayelekile ngoba wayelokhu eyobayoba ekhale ngeminjunju yobuhlungu.

Izinyathelo okufuneka uzithathe lapho ufaka khona ipayipi lomililo esimeni sokusabela ezimeni eziphuthumayo, kufanele uthole ithenda lomlilo eliseduze kwakho, lokho kushukuthi kufanele uqale ngokubheka ithenda noma iphuzi lokuxhuma ipayipi lomililo eliseduze nendawo yomlilo. Okwesibili, qinisekisa ukuthi ipayipi lixhunyiwe kahle futhi liqinile, ngemuva kokuxhumana ipayipi kufaneke uqinisekise ukuthi liqinile alinawo amaphutha wokuvuza futhi lixhunywe kahle. Okwesithathu, vula amanzi kancane uma ngabe sewuxhumile ipayipi futhi uqale ufafaze lapho sekuphephile, ngemumva kokuqinisekisa ukuxhumana kahle kwepayipi, amanzi kufaneke avulwe kancane kuqala ukuze kubhekwe ukuthi awukho yini amaphutha abe khona ngesikhathi kuxhunywa ipayipi.

Singeyiyeka noma singewalahle amasiko iyimfundiso zokhokho bethu ngoba babenolwazi lokuthi izinto eyithize uma bethi mazenziwe zenziwelani, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sigcine sihamba phezu kweyinyathelo zabo, singawakhohlwa amasiko wethu. Ngakho-ke kubalulekile ukugezwa ngemuva kokushona kwelunga lomndeni, kuyawasusa wona amabhadi namathunzi amnyama , konke lokho kugwema ukuthi kungabi sekuba nesifo, sihlabe siphindelela. Ingakho kubalulekile ukuthi sihambe siyohlambuluka sigeze naye lelo lunga elisuke lidlulile emhlabeni, siyisuse imimoya yabo esuke ikhona lapho kuthina egcekeni.